Iqhaza ichaza iqhaza engicabanga ukuthi amakilabhu ayalibamba entsheni yamanje ukuthi babanikeza uxhaso, uxhasomali noma uma kukhona amathuba okuthi intsha ihambe iyodlala ey'ndaweni ezingaphesheya. Babaxhasa ngemali yokugibela beye khona nokuthi befike bebabhadalele ney'ndawo abazohlala kuzona.

Amakilabhu abaxhasa kakhulu intsha yamanje ngoba babanikeza uxhaso lwemali ekuthenini intsha uma kukhona amathuba okuthi bayodlala phesheya bayabaxhasa ngezimal zokufike bathole ney'ndawo zokuhlala khona le phesheya kwezilwandle.

Yebo, sake saba khona kwakuyisikhathi kuhlanganele iy'kolo ezihlukahlukene lana emphakathini wethu bezodlalela indebe .

Yebo, kuba lula ey'nganeni ukuthi zikhande ubudlelwano ngemidlalo esuke idlalwa enkathini yamanje, ngoba iningi labo abanye yilaba abasuke benamahloni, kepha le midlalo iyabanceda ukuthi kuphele konke amahloni benze nobungani obusha.

Yebo, ikhona imidlalo efana ne-chess ne-graph. Leyo midlalo iyakwazi ukuyifundisa ingane ukuthi yini ebalulekile empilweni ngemithetho yayo ukuyidlala le midlalo.

Uma ngabe bengingayishintsha . Uma ngabe bengingayishintsha uthando lwami lwengadi, bengingenza bengingatshala izinto ey'fana . Izinto ey'fana nemifino ngoba ngiyazi ukuthi i elokishini langakithi baningi abantu abay'dingayo lezo zinto abangay'thenga futhi uma ngingabathengisela zona.

Uhulumeni, kanye nezinhlangano nezinhlangano ezingenzi nzuzo bangazama ukwenza izinto ey'fana namapaki lapho intsha izohamba iyozilolonga khona. Bangabahlinzeka ngemishini yokuzilolonga.

Bengingazama ngayo yonke indlela ukuthi loyo mfundi ngiyamjwayeza kancane kancane ukuthi ay'mbandakanye emidlalweni esuke ihlanganise zonke izingane.

Yebo, ngicabanga ukuthi uma engathola inethiwekhi, esebenzise i-inthanethi angakwazi ukuthi ahehe namakhasimende asuke ekude naye futhi uma ngabe ezosebenzisa i-inthanethi ukwenza izikhangiso ezizoveza umsebenzi wakhe. Esebenzise izinto ey'fana ney'nkundla zokuxhumana lezi eziningi kangaka njengoba sibona ukuthi umuntu uyakwazi ukukhangisa umsebenzi wakhe awubonise ngisho nabantu bekude kunaye.

Abangani abathathu, ngingabamema abangani abathathu emdlalweni webhola lezinyawo ngoba ngiyazi ukuthi bengalujabulela kakhulu. Yinto esakhula vele siyidlala esikhathini esiningi.

Yebo, kufanele zifakwe ngoba ziyamufundisa umntwana ukuthi . Ziyamufundisa umntwana ezinye zezinto okumele azenze uma kuthiwa naye usuke esedlala ibhola. Ziyamufundisa izinto ey'fana nobuciko namakhono.

Yebo, kufanele zifakwe ngoba, ngoba lezo zinto zifundisa umntwana ubuciko nekhono lokudlala imidlalo naye uma sekuthiwa sekufike leso sikhathi sokuthi edlale.

Ngowami umbono ngicabanga ukuthi la bafundi abasuke bengazikhathalela ezemidlalo kungaba khona iqhinga lokuthi bakhethwe bonke labo bafundi bebuzwe umuntu ngamunye ukuthi yena yini into athanda ukuyenza ngesikhathi sakhe uma engekho esikoleni. Ngicabanga ukuthi iningi lalabo bafundi bengazitholi begonyuluka ngezinto abazithandayo bese isikole sikhulumisane nomnyango wezemfundo ukuzama ukuthi bathole isixazululo abangasiza ngaso la bafundi.